Ke akanya gore o batla go boloka madi a ge ka mokgwa ofe same thing le compound interest tshwantse a itse gore na o berekisa ebile o tshwanetse a itse gore o a batla go a boloka go fitlha leng, o tlo a batla neng a e shebe a e bapise .

Ee, e ka go dirisa mathata mo isagweng ka gore yanong o a go sokola go a ntsha ebile ga o a tswaletse nako e telele nna le ditlhoko mo gare ga nako. Jaanong gone go a bona ka gore yanong o . Ke nako e e kotsi o le kotsing e telele go feta mathata ka gonne gape mathata a tlhaga go sa itsisiwe, ga a bue ga a tlhaga yanong o a go nna le mathata nabo ntse e tsamaya wa go sokola tshwanetse o berekise madi a gago o a go feleletsa e le gore o tshwanetse dire dikoloto e le gore o a go boela kwa morago gape ka botshelo.

Dilo tse ba di diriwang ke gore ga ba batle le selo ka tshedimosetso ka ga ditiriso tseo tsa go ananya madi. Jaanong se se feleletsa se nna le dikgwetlho mo go bone ba feleletsa ba nna le mathata ka gore yanong ba feleletsa ba dira dilo tse ba sa di itseng, batho ba feleletsa ba botsotsi ebile ba ba jeletse madi ka gore ga ba na kitso.

Ga e ba ho ntse jaana o tla tshwanela gore o shebe koloi e o e batlang le gore e na le nako e kae, ke ya mofuta mang ka gore ga o reka koloi e adimilweng e kileng ya berekisiwa go raya gore tlhwatlhwa ya teng ga e sa le kwa godimo ile tlase. Mme o tla tshwanela le gore o shebe selo se go teng ke mileage, nako e e tsamaileng kgotsa nako e e dirisitsweng kgotsa sebaka se se tsamaileng gantsi mongwe yone wa pele a e dirisa e tshwanetse go pele o ka e reka.

yone e se ntiragalela tsona ke nagana gore ka seke se nagana gore gore motho a nne and-e e batla gore motho o nne le kitso ya tsone pele morago bo o itse gore di bereka jang o kgone go itse go e dirisa ka tsela e e maleba ka gore or-e tse dintsi hela o 'itlhela gore o tsela le .

gore dilo tse tsa bo di inthanete ba re ke wena o itseng hela go tsena moo ebile ga o di tsa gago. Ebile ha o sireletsa tshedimosetso ya gago ka gore ga o sa batho ba ba itseng thekenoloji.

nka, nkile ka polokelo ya tšheke, o kgona go e berekisa nako le nako mme di-savings go raya gore o tla e berekisa morago nako e telele. Madi a o a di-savings kgotsa a o ipoloketseng ona o a go a fitlhela morago ga nako e tla bo o e beile gore wena o a batla morago ga ten years kgotsa five years. Go raya gore o tla kgona go a bona ka nako e mme a cheque one o ka na go a bona nako le nako ga o a batla.

ke e dirile ke itse sentle ka yona mara since before. Madi a ga o tsaya loeto la ko dinageng di sele go na le tselanyana ya teng. Go na le dilo tse e le gore o a di rutiwa, o a di bolelelwa gore o itse ko o yang teng kwa ba berekisa currency e feng. kwa Amerika ba berekisa di-Dollar-ra mme mo go rona re berekisa di-Rand-a yanong ba tla go tlhalosetsa dilonyana tse di tshwanang le tseo. E le gore madi ga ba isa ko dinageng di sele a fetoga go nna bokae.